Fa ngwana a direlwa tiro ya setso ya go amogelwa ke badimo, dilo tsa botlhokwa ke go latela melao ya setso, go tshwara meletlo ka tlotlo le go amogela ditaelo tsa batsadi le bagolo ba setso. Go botlhokwa go baakanya lefatshe la moletlo, go nna le dijo, dikgotlha le ditshenyego tsa setso. Mabapi le madi, ga gona kakanyo e e tletseng fela, o tshwanetse go ba le madi a a lekaneng go tlhokomelwa ditlhokwa tsa moletlo jaaka dijo, ditshwantsho le dikatlholo tsa setso. Moletlo o tshwanetse go dirwa ka pelo e botlhale le tlotlo e e kgolo.

Tsa setso di tshameka karolo e e kgolo mo go rotloetseng kutlwano ya ditšhaba. Fa re apeya le go abelana dijo tse di tswang mo ditsong tse di farologaneng, re a ikgolaganya, re ithuta ka mekgwa ya ba bangwe le go tlotla bošwa jwa bone. Tirisano eno e aga borre le bo mme ba setšhaba se sengwe, se se akaretsang botlhe. Re le nosi reka se kgone, mme mmogo re a kgona.

Ke a dumela gore diaparo tsa setso di ka tshela sentle mmogo le di-fashion-e tsa segompieno. Seo ke dilo tse di sa ganetsaneng , mme di ka tlalelana ka botaki. Re ka tsenya ditlhako tsa segompieno, di phaka kgotsa mebala e ntšha mo moaparong wa setso, mme santse re tlotla botshelo jwa rona jwa bogologolo ka go kopanya tse pedi tse, re aga ponalo e e kgethegileng e e bontshang boitseanape, bogaka le botswerere jwa rona. Fashion-e e fetoga, mme setso sa rona se ka tsamaya le yone.

Fa ke dulang teng borena le ditso tsa rona di sa ntse di tlotliwa. Dikgosi di sa ntse di le teng, di le botlhokwa mo kamanong ya setšhaba le mo go tlhokomeleng botshelo jwa rona jwa setso. Le fa puso ya segompieno e tsamaiswa ke puso ya temokerasi, dikgosi di nna balekane mo kagisong, ditlhophong le go boloka botswerere jwa rona. Tlotlo ya borena ke tlotlo ya fa re tswang teng, ke motheo wa boitseanape jwa rona.

Re tshwanetse go boloka setso ka gonne se re itsise ka sone. Ke fa re tswang teng, ke fa re agang botshelo jwa rona mo go bone. Setso se ruta tlotlo, maitsholo le kutlwano. Mo Aforika Borwa go na le ditso di feta masome, tse di akaretsang baTswana, maZulu, Xhosa, Pedi, Sotho, Tsonga, Venda le ba bangwe. Ditso di dira naga ya rona ya mekgwa e e farologaneng, mme re tshwanetse go di tlhokomela jaaka letlotlo la rona la bošwa. Setso ke maatla a setšhaba.

Mabenkeleng a segompieno go bonala pharologano ya diaparo tsa banna le basadi, mme seo se santse se bontsha maemo a setso. Le fa go ntse jalo, go tlhaga fashion-e e ntšha e e akaretsang diaparo tse di ka apariwang ke banna le basadi. Seno se rotloetsa go lekalekana mo gare ga bong, se bulela batho kgololosego ya go itlhopela se ba batlang go se apara, ntle le kgotlhang. Fashion-e e ntseng jaana e tsamaisana le metlha ya me, e bontsha gore re gatela pele jaaka setšhaba se se amogelang dipharologano. E bontsha go ikgolaganya, tokafatso le tlotlo ya batho botlhe.

Ditshenyegelo tse dikgolo tsa go nna mo teropong di ka ama boitekanelo jwa tlhaloganyo le jwa mmele ka ditsela tse dintsi. Batho ba ka tsenwa ke kgatelelo ya maikutlo ka ntlha ya go tshwenyega ka madi, ba tlhoke nako ya boikhutso le go ikagela dijo tse di siameng kgotsa diphephelo tsa botsogo. Go lepa-lepana le seno, go botlhokwa gore mmuso o age mafelo a tletseng kagiso le mebala-bala ya boiketliso, a abele ditirelo tsa botsogo tsotlhe, le go rotloetsa botshelo jo bo theko e e kwa tlase. Tshireletsego ya boitekanelo e tshwanetse go nna tshiamiso e e fitlhelelang ke mongwe le mongwe.